I-inshorensi yonyango liqumrhu elungiselelwe abantu abanemali bazokwazi ukubekelwa bucala bancedwe bodwa bengahlanganiswanga nabantu bonke emhlabeni. Ilungiselela unyango olukhawulezileyo nonyango olungcono kunolunye unyango. Zonke izinto ziyafumaneka kulezo zibhedlela bahanjiswa kuzo abo banemali kuba bayakwazi ukubhatala njalo ngenyanga.

Ukuba ngaba unale app yasebhenki uyakwazi ukukhangela imali yakho uhleli endlini okokuba ikhona na, ingakanani uhleli endlini. Uyakwazi futhi ukuthi xa kunomntu ofuna le, umthumelele imali, ukwazi ukumthumelela imali uhleli endlini kuyo le app akunasidingo sokokuba uze uhambe uye kwezo layini zinde zasebhenki. Uyakwazi ukubhatala izikwelete zakho zonke unale app onayo apha kuwe efowunini. Iluncedo kakhulu le app kwizinto zonke ofuna ukuzenza, akudingeki intoba ude uhambe uyofola emabhenki.

Xa ndifika kwiminyaka engamashumi amathandathu ndithatha yonke imali endinayo ndibe sendikwazi ukujonga eyona ndawo endingakwazi ukuthi ndiyifake kwi-money market. Apho kwi-money market ndizokwazi ukuthi ndihlale ndinengxenye yemali endawuhlala ndiyifumana njalo ngenyanga xa iphaya imali yam kwi-money market, ndingaxhomekeki ekutheni ukuze ndibe nemali kufuneka ndifumane igranti.